Amakhono adingakalayo nje ukuze ukwazi ukuthi ucishe umlilo ngempumelelo, ukuthi uma kwenzeka kudaleka umlilo lapha esigamekweni, kufuneka ukuthi bonke abantu baqale bahlehle, baphephe eduze komlilo, baphume bonke. Bese baphinde futhi bafonele ebezicishamlilo, bafike ngokuphuthuma bazocisha umlilo, baphinde futhi nomakhelwane bangakwazi nabo ukuthi uma bengakafiki abezicishamlilo, nabo bathathe amapayipi abo emagcekeni, amabhakede bakwazi bangasondeli eduze komlilo, kodwa kepha baphonse bekude bethe buqama.

Lezi zinto lezo ziyakuthinta ukuphepha kwethrafikhi, ngoba ngesikhathi abashayeli bonke begcinwa kwezimoto zabo ziphephile, noma kugcinwa iyimoto zabo ngendlela efanele, ukuphepha kwethrafikhi, noma ukuba ukunciphisa kwethrafikhi emgaqweni, kuba khona ukuze zikwazi ukuthi zonke izici zemvelo, njengesimo sezulu nokukhanya, kukwazi ukuthi abantu bafike bephephile la babeya khona.

Ikhona imithombo ethembekile lapha eNingizimu Afrika yezempilo nje, ethembekile. Okokuqala, imisakazo. Imisakazo enjengoKhozi FM, Igagasi, kanye neminye nje imisakazo, iyimithombo ethembekile leyo uma bekhuluma ngezempilo. Kuphinde futhi kube ama isemaphephandabeni, kuphinde futhi kube amakhemesi ezempilo, noma amakhemesi emithi afana njengo-Dischem, afana njengo-Clicks, kanye nani, wonke amakhemesi abhalisiwe lapha eNingizimu Afrika.

Ukusha kwemijondolo yinkinga, into eyinkinga kakhulu, kodwa zingakwazi ukuthi zinxazululeke ngokuthi kuqwashiswe abantu ngobungozi uma kulayitha umlilo, noma ngokukokotela ugesi ongekho emuthethweni, uphinde futhi uma ugesi uhambile, bakhanyise amakhandlela, baqede bengayicishi. Baphinde futhi babase imbawula. Izinto ezifana njengembawula nazo futhi ziyinkinga. Ikhandlela mese bayazumeka balale. Loku kungakwazi ukuthi umphakathi ufundiswe, kanye futhi ufundiswe izingane zethu ezikoleni.

Amasu nje angawa bathatha wezocishamlilo, ukuze uqinisekise ukuthi isicishamlilo zithole uqeqesho, ukuthi iyicishamlilo zikwazi ukuthi zenze le nto ekuthiwa amakhono ngesiNgisi, le nto ekuthiwa ama-practical, ukuze zizoqoqesheka ngokwanele, ziphinde futhi zifundiswe kabanzi, ziphinde futhi zijujwe eyindaweni ezihlukahlukene, kanye nasemazweni ahlukahlukene ziyofunda kabanzi ngomlilo.

Iyinzima nje ezadlalwa othisha ekuthuthukiseni ukufunda, nokubhala, nezempilo. Siyazi ukuthi othisha ibona isikhathi esiningi, abafundisa iyingane ukuziphatha, ukukhula ngokomqondo, kanye neziluleko. Badlala indima enkulu kakhulu ekuthuthukiseni, ngoba kunje nje manje khona othisha, odokotela, kanye nje nabasebenzi esinabo lapha e-South Afrika, ingenxa yabo othisha, indima yabo abayidlalile. Nangazo zezempilo, badlala enkulu kakhulu indima ukuze bafundise izingane ngezifo ezikhona, nobungozi nje bempilo.

Yebo, impela amadoda inkinga enkulu leyo ekhona nje ubhekana nazo uma efuna ukwelashwa, ikakhulukazi kwimtholampilo yakhona lapha eNingizimu Afrika. Ngenxa yokuthi-ke bazizwa benganelisekile uma belapha-ke emtholampilo, ngenxa yabahlengikazi abakhona, abagcwele kuleli, abaqhuba intwala ngewisa, abathanda ukukhuluma kakhulu. Le nto leyo-ke, indoda iyayithinta ngenxa yokuthi yona igcina ingafuni ukutshelwa ngumuntu wesifazane, ikakhulukazi owumhlengikazi, like nje nokudelelwa, into abangayifuni. Bayancama khona ukuthi bavele bahlale kunokuthi indoda ihambe ithi iyothola usizo.

UZanele iyinyathelo angayithatha, angfanele athathe yona imigomo kahulumeni. Ukujova, noma ukugomela yona i-COVID-19, ukufaka isifonyo, ukufaka isifonyo, awashe izandla, afaka isanithayiza ukuze akwazi ukuthi azivikele emsebenzini, kanye nasethekisini.

Bangakwazi ukuthi basebenzisane. Ukusebenzisana kwabo phela ukuthi, kufanele uhulumeni azame ukubaxhumanisa bobabili, labelaphi laba, ukuze kubekhona into eyodwa abazophuma nayo. Izinto ezizodwa abazokwazi ukuthi batshelane nazo ukuze umuntu ume uthi ufuna ukuya noma ikephi la ofuna ukuya khona, aye, ngoba naye ilungelo lakhe lokuthi aye lapho. Kodwa-ke uhulumeni kofanele ukuthi athathe umlaphi wendabuko, umlaphi waseNyakatho abahlanganise ndawonye, abatshele into eyodwa, ukuze uma nalo, abantu uma efuna ukuya kumelaphi wendabuko, athole ulwazi olufanayo kunalo waseNyakatho.

Kuleli qembu leli, sihlangene ngokuqwashisana nokubonisana singamadoda. Yebo, impela ngingavuma ukuthi-ke kubekhona izindaba ezixoxwayo ukuze namanye amadoda ezobona ukuthi lento eyenziwayo, into impela e-right, futhi into impela, ezosiza ngisho nabantu bakithi.

Yebo, impela iyindawo zasemakhaya ziyinkinga ukufinyelela kwe-ambulensi. Zingathuthukiswa, ngokuthi zakhiwe imigwaqo, kwandiswe ama-ambulensi, kuphinde futhi imigwaqo ivulwe ngokwanele, iyindlela, kwakhiwe kanye namabhuloho ukuthi iyimoto zikwazi ukufinyelela kanye nama-ambulensi ukuze abantu basemaphandleni nabo bezokwazi ukuthi bathole usizo oluphuthumayo, ngokushesha.